Ndicinga ukuba lingaphumeleli eli qela kukuba alizinzanga njengangoku ukungazinzi kokukhethwa kwabadlali, ubuthakathaka lolawulo, uqeqesho olungaphuhliswanga kumgangatho wehlabathi, ukunqongophala kweenkqubo ezinqamlezileyo phakathi kwamaqela elizwe kunye ne-PSL, ukungacingi rhoqo yimidlalo yamazwe ngamazwe. Imeko yengqondo ke nayo inayo igalelo eliyenzayo kunye noxinizelelo, ukunqongophala nomxholo wokuzingca kunye nomnqweno wokuphumelela. Yiloo nto leyo eyenza uba bangaphumeleli ke ngoku.

Ndithanda kakhulu iOrlando Pirates kuba indlela abadlala ngayo imidlalo igcwele ubuchule, intlonipho kunye nomoya wosebenza njengeqela ngalo lonke ixesha. Babonakala ingathi bayaphila kumdlalo, ayiseyiyo nje imidlalo yinkcubeko.

Ukudlala intenetya yindlela entle kakhulu yokuphucula impilo yomzimba nengqondo yomntana. Kuba kudlalwa ngendlela eqhutywa kakuhle kunokwenza umntana akhule enempilo, ezithembile, ekulungele ukusebenzisana nabanye.

Xa ii-influencers besebenzisa amaqonga abo ngobulumko banokukhuthaza ulutsha ukuba luzonwabise ngendlela enobulumko, ngendlela ekhuthazayo, ngendlela engenabungozi. Lo mpembeleko iluncedo ingakumbi kwixesha apho ulutsha lufuna imizekelo imihle. U,mzekelo ii-influencers xa bedansa kwiTikTok kunokukhuthaza ulutsha ukuba luqale ukudlala, lusebenzise umzimba, lisebenze emzimbeni endaweni yokudlala just njee.

Ndingaqala ndizichaze ukuba ndingubani na, ndikhethe iqonga elifanelekileyo, ndibe nebhrendi yam, ndiqalise ukwabelana ngomxhelo ndinxibelelane nabalandeli, emva koko ndijonge iziphumo zomxholo wam and ndifunde nakwabanye, ndiqale ukwakha intsebenziswano.

Imidlalo yebhodi nayemakhasi ayiyondlela nje yokuzonwabisa. Yindawo apho unxibelelwano, intlonipho, uthando okunye nokuhleka kutshintshiselwa khona. Yndlela elula nefanelekileyo yokwakha ubudlelwane obunempilo nolonwabo phakathi kwamalungu entsapho.

Xa udlala i-netball akupheli nje kwimidlalo, kungumzila wokufumana abahlobo abatsha, ukufunda ukuthetha nabanye abantwana kunye nokuziva wamkelekile. Ukuba uyaqhubeka nokuzama uza kubona indlela ekumandi ngakhona.

Zinintsi iindlela esizonwabisa ngayo nabahlobo bam ngaphandle kwemali. Sibukela amahlanya okanye iifilimu, siphulaphule umculo, sidlale imidlalo, sincokole, sihleke simahla.

Ukuba ndingu ngumqeqeshi webhola ekhatywayo oonjongo zakhe ikukuphuhlisa ulutsha, ndingazibeka phambili iindlela zokwenza uqeqesho lufikeleleke kubo bonke abantwana, kuquka ukuqinisekisa ukuba banesithuthi esibafikisa kwibala lebhola. Ndingacela uncedo kubazali okanye kwabo baneemoto, ndicwangcise izicwangciso zokukhwela ngamaqela. Ndifune inkxaso koomasipala, ii-NGO okanye amashishini asekuhlaleni.